Ina eSport loko yo khomelela kahle ku nga va ku va ntlangu lowu wu nga va ka wu va wu ri ntlangu lowukulu hikuva masiku lamawani vana vo tala va na vulolo ngopfu va lava ku endla swilo hi tifoni laha na hambi ko va ku ri bolo yinene va lava ku yi tlanga hi foni se leswi vulaka leswaku ku nga ri khale kumbe malembe lama taka esport yi ta va yi ri ntlangu lowu nga ta va wu kha wu fana na mitlangu lowu leyin'wani leyi ku nga va ku kha ku tirhisiwa mavoko leyo tirhisa mavoko kumbe ya milenge kambe esport ku ta va ku va ntlangu lowu vanhu vo tala va nga ta va va va kha va wu va kha va wu nghenelela hi inthanete hikuva inthanete masiku lama hi yona leyi rhangaka emahlweni na leswaku hi yona vanhu vo tala va va yi tekelaka enhlokweni.

Tanihileswi inthanete yi kotaka ku veka vuxokoxoko byo tala lebyi munhu a byi vaka byi kha byi tirhisa. Lexi ni nga kotaka ku xi endla i ku tlhelela le a ni tlanga kona le swa le ka inthanete laha swi nga kotaka ku kombisa swilo hinkwaswo leswi kumbe mitlangu hinkwayo leswi ni nga tlangisa swona hikuva loko munhu a karhi a tlanga khompyuta ya swi kota ku veketela vuxokoxoko lebyiwani hinkwabyo sweswo hi swona leswi ndzi nga ta swi tirhisa ku kombisa leswaku a ni na nandzu kumbe a ku na nchumu xihoxo lexi ndzi ndzi va ka ndzi xi endlile sweswo swi ta ndzi pfuna leswaku vanhu vo tala va ta tshika ku ni karhata.

Leswi vinyi va mitlangu ndzi vonaka i nga ri va nga swi endla i ku va va mangalela eka va nawu loko va mangalela leswaku ntlangu wa vona switirhisiwa swa ntlangu wa vona swi khomiwa hi ndlela yo biha munhu loyi a va ku a mangaleriwini hi yena a fanekeleke a a humesa mali yo karhi leyi yi nga ta endla leswaku vanhu munhu loyi ntlangu wa yena yi ta ku yi khomiwi hi ndlela yo biha na yena a sala a ri kahle.

Tipulatifomo letinene to hlalela esports leti ni ti tivaka i ku tirhisa selulafoni kumbe riqingho ra le nyongeni ra wena.

Inthanete yi tsakisa hikuva ya ku pfumelela leswaku u va u kha u tirhisa computer leyi nga ta va yi kha yi ku pfuna ku va u kha u tlanga na yona leswi vulaka leswaku wena n'winyi u nga kota ku va u u vona swikili u vona laha u hakekaka kona kumbe laha u tsandzekaka kona hikuva u kha u tlanga na na khompyuta. Leswi vulaka leswaku loko se u ya tlanga na vanhu vanene u ta va se u kha u swi tiva ku ri wena u va u kha u tsandzeka kwihi hi swona swi nga ta endla leswaku munhu a kota ku antswisa swikili swa yena.

Ku hundzula bindzu ku hundzula e ntirho wu va bindzu swi olovile swinene hikuva u vona ntirho lowu wena u va ku u kha u rhandza ku wu endla kumbe lowu u wu tsakelaka swo fana na ku va van'wana va rhandza ku tshama va kha va basisa mbangu wa vona leswi vulaka leswaku hi sweswo u nga va u kha u hungasa hi ku basisa mbangu hala tlhelo u va u kha u ri eku tingheniseleni ka mali hikuva u pfumela vanhu van'wani va ku ku va u va u ya va tirhela.

Lexi xi nga endlaka leswaku munhu a tiyisisa i ku va u endla xilo lexi u xi rhandzaka tanihileswi ndzi nga vula leswaku ntirho wa wena wa nkarhi hinkwawo u nga kota ku wu hundzula bindzu leswi vulaka leswaku loko ku za ku va ntirho wa wena ku va ku ri xilo lexi ku va u kha u xi tsakela.

Tipulatifomo leti munhu a nga ti tirhisaka ku endla mali hi ntirho wo titsakisa swi fana na ntirho wa le ka inthanete leswi vulaka leswaku loko ku ve ku u munhu wo kota ku tshama u khome foni u tshama u kota ku khoma data u nga kota ku va u kha u endla leswi swi ku tsakisaka leswi vulaka leswaku u nga tshama endlwini ya wena u endla mali u yo tshama.

Khombo leri nga kona hi ku tlanga mitlangu hi inthanete i ku va vanhu van'wana va kota ku fikelela ka information ya wena kumbe ma kumbe ma wena lama ma fit-aka ku fihliwa kumbe lama ma nga ma fanekele ma nga tivisi wun'wana na wun'wana swo fana na na ID ya wena laha yi nga kotaka ku huma nakona information ya wena yi va yi kha yi ya hangalasiwa ya na le ka tikhamphani leti ti nga ta va ti kha ti endla swilo swo ka swi nga ri kahle hi ku tirhisa information ya wena yo fana na ti-ID na mavito.

Ina sweswo ndzi nga pfumela leswaku n'wana wa mina a va a kha a hlangana na vatlangi lava va tivanaka hikuva munhu loyi a ku tivaka a hi vo tala lava va nga ku endlelaka nsele loko mi pimanisa na vanhu lava va nga ku tiviku so vanhu lava va ku tivaka swi nga endleka ku va vanhu lava va va ka va kha va ya sirhelela information ya wena leyi va ka yi ri eka inthanete kambe lava nga ku tiviku swi va swi endla leswaku va tirhisa information ya wena kumbe swi le henhla ngopfu leswaku va kota ku tirhisa information ya wena ku endla swilo swo ka swi nga ri kahle laha swi nga hetelelaka swi ku siya enghozini kumbe swi ku veka enghozini.

Magoza lama ni nga ma tekaka hileswaku loko a karhi a tlanga eka inthanete a nga tirhisi information ya yena leyi yi humesaka vuyena ngopfu swin'wana u fanekele a swi tumbeta na ku vona leswaku n'wana wa mina loko a ri karhi a tlanga mitlangu ya ka inthanete a nga tlangi na vanhu lava a nga va tiviki u tlanga na vanhu lava va tivanaka ku nga va ku ri maxaka kumbe vanghani hi swo swi nga ta endla leswaku a va a ri karhi a hlayiseka kumbe swilo swa yena swi va swi ri karhi swi hlayiseka.

Ndzi nga ku eka n'wananga ku va u va u tirhisa inthanete a swi vuli leswaku ri u fanekele u nga ha endli nchumu na ku va u u hlaya tibuku hi mhaka ya ku ri e inthanete yi kahle kambe nkarhi wun'wana a yi kahle yi kahle loko ku u lava ku hungasa kambe swi kahle ku pfa munhu a tinyiketa nkarhi wa xikolo hikuva inthanete a ku na la yi nga ta ku yisa kona hikuva a swi fani na loko munhu a ri karhi a tlanga bolo ya milenge u va ka inthanete a ri karhi a tlanga na vanhu lava a nga va tiviki leswi swi vitaniwaku ku va ku ri ku hungasa leswi nga ta ka swi nga n'wu endleli nchumu evuton'wini kumbe ku n'wi yisa helo evuton'wini.

Masiku lama mintolovelo leyi ya khale ya ku va vakokwani va hi hlayela switori a ya ha ri kona hikuva inthanete yi teke ndhawu kumbe riqingho ra le nyongeni ri teke ndhawu. Eka nkarhi wa sweswi vana vo tala va na riqingho ta le fonini ta ta le nyongeni leti va va ka va kha va ti tirhisa ku nghena eka inthanete va kuma swilo leswi va va ka va kha va hungasa hi swona swo fana na switori swo tala van'wana va kotaka ku swi vona eka makombakule kasi van'wana va kota ku swi vona a ti eka riqingho ra le nyongeni leswi swi endlaka leswaku va nga ha i teki nkarhi wo tala kumbe va nga ha tshami nkarhi wo leha na vakokwana leswaku va kota ku va hlayela switori.

I ku vana va masiku lamawani va famba na mikarhi ya masiku lawa laha vo tala va vona va nga ha landzeleli swilo swa ndhavuko kumbe swilo swa khale kumbe laha va nga ha koti ku kuma nkarhi wo tshama na vakokwana wa vona va va dyondzisa hi tinsimu hikuva masiku lamawani tinsimu ta kala swinene kumbe tinsimu ta khale kumbe switori swa khale swa kala swinene leswaku swi va swi kha swi hlayiwa hikuva vana vo tala va teka nkarhi wa vona va ri karhi va tirhisa eka inthanete kumbe makombakule laha swi nga ha nyiketi ku vakokwani nkarhi wa ku va va kota ku va hlayela switori.